Motswalle wa ka, ke bona haholo betere haholo hore re thole dipeo tsa cabbage. Re jale cabbage hore difariki di tloba le dijo tsa ho ja. Ho ba ho reka dijo tsa difariki, di tlo re batla tjhelete e kang ka dikete tse tharo tsa diranta, ho thola dipeo di-cabbage di tlo re batla makgolo a mararo. Jwale ke bona re tla be re bolokile tjhelete e ngata haholo ha re ka, hare ho dikete tseo tse tharo tsa diranta re ntshe fela makgolo a mararo hore re kgone hore re tsamaise kgwebo ya rona.

Dumelang basebetsi ba ka jwalo ka ha le bona ho na le dikgomo tse ding tse kulang. Ke ne ke nahana hore hona jwale re shebe haholo tabeng ya hore re fumane lebese ho tsena tsa sa kuling, re tsamaise tsena tse kulang di thole pholo, di kgone hore le tsona di kgutle, di tlo kgona hore di re fe lebese le tla lekanang batho kaofela.

Re tlo tlameha ho fumana dipeo tsa soneblomo, ebe re epa mekoti fatshe re kenya dipeo tseo, re ya di kwaela, ebe re ya nosetsa. E tla re soneblomo tseo ha di hola, re kgone hore re di leme re di ntshe, ebe re di romela ho ditulo tse ding. Ba kgona hore ba di etse ntho tse kang mafura, jwalo jwalo.

Ho ne ho lemiwa ka dijalo, ho ne ho lemiwa ho lemwa ha dijalo. Haholo ba ne ba jala poone le tse ding dijalo tse tshwanang le bo ditapole, di-cabbage, ditamati jwalo jwalo. Ba ne ba lema le diphoofolo, ba ba le dikgomo, dipudi, difariki jwalo jwalo.

Ntho e ka etsang hore ke seke ka bula polasi ya dikgoho, e kaba hore dijo tsa teng. Hobane dijo tsa teng ditheko e ko hodimo haholo. Mathata a nka kopanang le ona ka polasi ya dikgoho e ka ba a hore dikgoho di shwe, hobane tsona di laola ke hore temperature-a e jwang ya maru. Ha e ba pula dina haholo ebile ho a bata, ha se hangata di dula nako e telele.

Bana beso ba ratehileng, menyetla e tholahala tulong tse jwalo ka di NGO, haholo qala ka ho ithaopa. O ye o thuse ka mehla le ditulong tse jwalo ka di-police station. Le ditulong tse jwalo ka teng dikolong, kapa ho thusa ho hlokomela motseng.

Ke tla mmolella hore a hlokomele haholo e bile a boloke mobu wa hae hantle, hobane mobu o wa tloha o ye poleke, tulong e ngwe hape. Jwale nka eletsa kapa ka bolella monga polasi hore a behe mobu wa hae tulong e lekanang, hore o dule hantle, o ska nna o tloha tulong ena ho ya ho e ngwe.

Ho tla tlameha hore ho kampelwe polasing hore dijalo di bolokehe le tsona diphoofolo.

Dumela ntate mona o bua le Dineo. Ke ne ke letsa ka mabapi le hore e sale lelapa la heso le etsa kopo ya ho buseletswa lefatshe mme le jwale ha ho so etsahale letho. Ee lefatshe lena e ne e le la nkgono wa ka, dipampiri kaofela ke di rometse mane ofising. Ke kopa hore mohlomphehi o njwetse hore na di tlo loka neng taba tsa mosebetsi, tsa lefatshe leo.

Dumela o bua le Dineo mona. Ke ne ke founa mabapi le tjhelete ya kadingo, ke ne ke batla ho tseba hore na tjhelete nka e fumana jwang, hoba re ne re batla ho qala projeke ya dinku feela re ne re sena tjhelete e lekaneng hore re qale. Ke ne ke kopa ho tseba ho tloha ho lona hore na ke di, ke dikgetho kapa ke diqeto difeng tse nka di nkang hore ke nka fumana tjhelete ya ho qala kgwebo.

Ke tlo batla moshanyana a disang dikgomo e be yena a tla nhlokomellang dikgomo tseo tsa ka. E tla ba yena motho o ke tla mo patala hore a nhlokomelle kgomo tsa ka tse ntate a nsietseng tsona.

Ke bona hore difofane tse nyane di ka thusa bo rapolasi ka hore di kgone ho hlokomela ho nna ntse ba shebile polasi, hobane bona ha ba fofisa difofane tseo hodimo ba kgona ho bona ntho e ngwe le e ngwe fatshe mono. Jwale ke bona hore eka thusa haholo hlokomelong ya polasi le ho bona ntho e ngwe le e ngwe e etsahalang le e leng teng ka hare ho polasi.